Kufuneka umazisi wakhe, nofana ipasa. Kufuneka iphepha elinemininingwana yalapha ahlala khona. Kufuneka iinomboro ze-tax, nofana iinomboro zemberegwenakhe. Kufuneka nemadlana encani angayiphosela, okhunye kufuneka nokuthi atlikitle.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawunthi yebulugelo, ukuze azokukghona ukubeka imali, nalokha nakasebenzako abaqatjhi bakhe bakwazi ukumbhadela khona e-akhawunthini yakhe.

Nawuthoma ukuvula i-akhawunthi yebulugelo, uthoma ngokukhetha bonyana ngiliphi ibulungelo olifunako. Ukhambe namaforomo apheleleko afunekako njenge-ID, neforomo enemininingwana yala uhlala khona. Uvakatjhela i-bank nofana ungakwenza online, after lapho nawuqeda lapho

Imibuzo okufanele uyibuze lokha nawuvulelwa i-akhawunthi, kufanele ubuze imibuzo bonyana ibulungelo lelo olikhethileko lidosa malini ngenyanga. Nokuthi lokha nawubeke imali, amakonyana akhamba ngamaphesenthe angangani, begodu ungabuza nokuthi

Imibuzo ofanele uyibuze nawuvelelwi i-akhawunthi kukobana ibulungelo olikhethileko lidosa malini ngenyanga, nofana lokha nawubeke imali amakonyana wakhona akhuphuka ngamaphesende angangani. Kwesibili ekufanele ukubuze kukobana ivikeleke kangangani i-akhawunthi yakho, kuleyo bhanga na, angekhe warojiwa imalakho.

Ibulungelo livikela imali yakho ngokuthi babolekisane ngayo, lokha nawuyivaleleko, nofana ngaphambi kobana uthole imalakho, ufake ama-pin, nofana ama-password.

Eforomeni lokuvula i-akhawunthi, ukuthoma ngokugcwalisa imininingwana yakho. Ubuye ugcwalise bona uhlala kuphi, ubuye uzokugcwalisa imininingwana yala Uberega khona. Nawuqeda lapho kuzokufanela bonyana usayine, bewukhiphe nemadlana yokubambisa ikhathi.

Iye, imali ebhadalwako, umuntu nakavula i-akhawunthi ngeyakho.

Iphini, ziinomboro zefihlakalo ezaziwa nguwe wedwa, bonyana, ezenza bonyana ukwazi ukukhipha imali, nofana ukuthumela imali e-akhawunthini yakho. Iqakathekile ngombana ivikela imalakho bona ingetjiwa ziinlelesi.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM, lokha nawufika ku-ATM, khetha indawo ephephileko, begodu nangabe ubona i-ATM, imotjhekile nofana kunezinto ongazizwisisi, tjhida kuwo uye komunye. Vikela iphini yakho bona ingabonwa mumuntu, begodu ungavumi ukurhelejwa ngomunye umuntu ongamazi.

Emabulungweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya, nobufakazi bakamazisi nawuvula i-akhawunthi ngombana bafuna ukuvimbela abotsotsi bangenzi ama-akhawunthi angasisemthethweni. Bafuna isiphande sekhaya, ngombana lokha nabafuna ukukuthumela imininingwana ebalulekileko bakwazi ukuthola, begodu bafuna izintwezi ngombana balandela umthetho obekiweko wokuvula i-akhawunthi.

Iye bavumelekile bonyana bangavula ama-akhawunthi, ngombana lokho kwenza bonyana imalabo yesondlo, ebuya kurhulumende bayithole lula.

Umuntu angalithola ilwazi nge-akhawunthi yakhe lokha nakavakatjhele ngemabulungweni , ayokubuzisisa nge-akhawunthi yakhe, nofana asebenzisi ufunjathwako wakhe, nofana aye ngebhangeni afake ikhathi ku-ATM, afune ukwazi ngelwazi ku-akhawunthi yakhe.

Umuntu nangabe ulahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, angagijimela ebulungelweni ayokubika bonyana ulahlekelwe likhathi, bekabawe ikhathi elitjha, begodu lokho kufuna bonyana ukwenze msinyazana ukuze kungabi nomuntu okhipha imali ekhadini lakho e-akhawunthini yakho.

Umuntu kufanele nakabona bonyana inomboro yakhe yokukhipha imali imlahlekele, alise ukuqagela akhambe aye ngebulungelweni ayokubawa, bonyana bamtjhentjhele nofana bamtjhegele ukuthi inomboro yakhe yokukhipha imali beyithini.

I-debit card, likhathi elikuvumela bonyana usebenzise imali, ese-akhawunthini. I-debit card lisetjenziselwa ukudosa imali ngaku-ATM, ukubhadela izinto, begodu ukwazi ukusebenzisa imali esekhathini lakho.

Umuntu kufanele bona avule i-akhawunthi nakaneminyaka elisumi nobunane, kodwana lokha nawungaphasi kweminyaka leyo, uvumelekile bonyana uvule i-akhawunthi kodwana mele usizwe mbelethi.

Itheknoloji iwulethile amatjhuguluko ngombana njenganje nawuyokuvula i-akhawunti e-bank, awukakateleleki bonyana ungajama umjeje omude. Ungakghona ukusebenzisa ufunjathwako wakho usekhaya.

Kuqakatheke ngombana nawufika ezweni elinye imali iyatjhentjha i-currency yemali iyatjhentjha. Ngombana eSewula Afrika siberegisa amaranda. Kanti kwelinye ilizwe kungenzeka bona basebenzisa ama-dollar.

Nawunekhambo into edla imali khulu kukuthi yindawo yokuhlala ngombana kufanele bona uhlale endaweni ephephileko begodu lokho lokho kubiza ukudlula ezinye izinto nawunekhambo.

Ngingamupha iseluleko sokobana asebenzise iindawo ezingabizi zokuhlala begodu asebenzise iinthuthi zomphakathi asebenzise iinthuthi zomphakathi, ahlele ikhambo lakhe ngaphambi kwesikhathi begodu asebenzise amakhadi anesiphululelo.

Esikhathini sanjena ngisebenzisa umthetho we-forty thirty twenty ten rule. Lokho kutjho bonyana ngibeka imali engangamaphesente amatjhumi amane ngenzela indawo yokuhlala. Ngibeke amaphesente imali engangamaphesente amatjhumi amathathu ngenzela ukudla nokuya kumarestjurente. Ngibeke imali engangamaphesente amatjhumi amabili ngenzela iinthuthi ngibeke imali engangamaphesente alitjhumi ngenzela okunye.

Loko kungamphazamisa umuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphakathi ngaphetjheya. Ngombana lokha nakazama abeka imali iranda belehlile kodwana lokha nasele afuna ukukhamba iranda selikhuphukile okwenza bona angabi nemali eyaneleko ukuthi angayovakatjhela ngaphetjheya.

Ngingamhlathululela bona i-currency yase-Amerika neyangeSewula afrika ayifani ngombana eSewula Afrika siberegisa amaranda. Kanti e-Amerika basebenzisa ama-dollar begodu iranda i-dollar yinye e-Amerika ngapha ngeSewula Afrika iba litjhumi litjhumi nobunane lokho okwenza bona okutjho bona iranda likhuphukile.

Akukalungi bonyana nangabe ufuna ukonga imali usebenzise isiphaphamtjhini ulale nemahotela ngombana lokho kungaqeda imali yakho. Khumbula bonyana amawotela ayebiza begodu nokukhwela isiphaphamtjhini kuyabiza.

Umuntu ofuna ukuthenga ithikithi lesiphaphamtjhini nofana lebhesi. Akukafaneli bonyana alithenge emntwini ongasi ngoberaga lapho. Kufanele alithenge kubasebenzi bakhona begodu nakangalithengi kubasebenzi bakhona azame ukulithenga ngofunjathwako.

Ngingabayelelisa ngokuthi ngaphambi bona bakhambe bazifundise bonyana imali ibalwa njani.

Kuqakathekile bonyana uhlele imali ngombana lokho kuzokwenza bona ungaphelelwa yimali endleleni begodu kuzokwenza bona ukwazi ukonga imali.

Kanengi amaranda abamancani, imali yabo iyehla nayitjhuguluka ku-currency ebavakatjhela kiyo.

Iimali zamazwe azilingani ngombana nomnotho wakhona awulingani umnotho weSewula Afrika ungaphasi khulu kunomnotho we-Britain.

Iye, kukatelekile bona iimbalo azazi ngombana nakangazazi kulula bona abantu bamdlelezele.

Ungazijayeza ngokubukela amavidiyo begodu ungazijayeza ngokuzifundisa ukubala. Ukubala lokha nawutjhugulula imali yangapha uyise e-currency yangaphetjheya.

Ungavula idoyelo, ubhale imali onayo, uhlanganise ii-category. Usebenzise amaphesente, ubhale iindleko ezilandelako, ugcine iindawo yezinto ezingalindelekiko, uhlole njalo.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko, ngombana lokha nawuye kwelinye ilizwe kufuneka bona ube nemali, ngombana nawuya kwelinye ilizwe i-currency yeSewula Afrikha, iyatjhentjha iba yi-currency yakulelo ilizwe olivakatjheleko.

Into engibona bonyana idla imali khulu yindawo yokuhlala, ngombana lokha nawuhlala emahotela, amahotela ayabiza begodu adla imali enengi.

Ngingamupha iziluleko zokobana makafika makafika kelinye ilizwe nofana nakanekhambo, asebenzise isithuthi somphakathi begodu athole iindawo ezitjhiphileko nofana ezingabizi zokulala. Begodu athenge emarestyurentini nofana eentolweni ezingabizi.

Ngingalandela ikambiso yokuhlela imali, ngokubeka ibhajedi yezinto engizozitlhoga lokha nanginekhambo elide. Begodu ngingabeka imali enye, ngiyibekela izinto ezingenzeka ezingakalindeleki.

Ukukhamba ukuya ngaphetjheya kuhlotjaniswa ne-exchange rate, ngakho ukwehla nofana ukwenyuka kwamandla kweranda kungaphazamisa noma kuthuthukise ikhambo, kuye ngokuthi lisesimeni siphi ngesikhathi sokukhamba.

USuhla imali yakhe ayakalahleki kodwana into eyenzekileko, ukuthi imali yeMzansi nofana iranda ayinawo amandla afanako nawuyilinganisela nemali yase-Amerikha i-dollar. Lapho uthatha imali yakho yeSewula Afrikha, wayibuyisela kuma-dollar kwaba kuhle kodwana ngesikhathi ofika e-Amerikha, amandla weranda ayatjhuguluka ababuthaka. Loko kwenza ama-dollar ongawathola ngemali yakho yeSewula Afrikha, abe mancani.

Ngingamyelelisa ngokobana makanekhambo elide asebenzise ibhesi nofana itekisi. Begodu akhethe iindawo zokulala ezingabizi khulu, ngombana imali yakhe imali izokuphela msinya nakalala emahotela.

Ngingayilelelisa umuntu onekhambo bonyana, athenge amathikithi wakhe ngomaliledinini wakhe begodu enze isiqiniseko bonyana i-link leyo athenga kiyo, ngeyamabhesi weemphaphamtjhini nofana webhesi. Begodu lokha nakayothenga amathikithi khona, khona la emphaphamtjhinini nofana entobhini zebhesi enze isiqiniseko bonyana uwathenga ebantwini abawathengisako ingasi bona awathenge emntwini.

Ngingabayelelisa ngokuthi ngaphambi bonyana bafike baye ngaphetjheya, bathome babale iimali babale begodu bakwazi ukutjhugulula imali sukela kumaranda ukuya kuma-dollar, ngombana bakhandele ubulelesi obungahle benzeke eTariyana.

Kucakathekile bona uhlele imali ngefanelo, ngombana ukwazi ukuzobona bonyana uzotlhoga malini begodu ukwazi ukonga imali nawufika ekhambeni lelo.

Amaranda asuke amandla wamaranda asuke abe phasi khulu, kune-dollar kune-dollar yelizwe leli abavakatjhe kilo.

Imali ayilingani ngoba inamandla ahlukileko emhlabeni woke, ngokusekelwa umnotho, ukuzinza nesidingo sayo emhlabeni woke.

Iye, kufanele bona akwazi ukutjhugulula imali begodu akwazi ukubala imali, ngombana ngombana makangakwazi uzokurojwa begodu kuzokudlelezelwa imalakhe.

Ngingazijayeza ngokobana ngisebenzise ama-app kufunjathwako wemali kufunjathwako begodu ngingazijayeza ngokuzifundisa ukubala imali yangaphetjheya ngengcondo.

Iye, kuyakghonakala bonyana uhlele imali yekhambo edoyelweni laboflayi, ngoku-booker ngebhajedi lapho uthenga ithikithi nofana ama-air line amanengi akunika iinkhetho zokuthi ungabhadela ngokweengaba, esikhundleni sokuthi ubhadele koke ngesikhathi sinye. Unga-packager aboflayi amanye ama-air line nofana ama-fly anamaholideyi packages, ahlanganisa amathikithi, indawo yokuhlala ngitjho nokukhamba kwezinye iindawo. Ungahlela imali ngezinye ungehlala imali ngezinye iinkhamphani zokuvakatjha.